Ntho ya pele e ke tlo tshwanetseng hore ke etse ke hore ke letsetse company e ke sebedisanang le yona tabeng tsa Wi-Fi. Ebe ke emela bona hore ba tle ba tlo nthusa, kapa ba kgone hore ba nthuse ntse re le mohaleng.

Nomoro ya lekunutu e hlokeha haholo hobane ha e se na nomoro ya lekunutu, motho e mong le e mong ya pela ntlo kapa pela yona a ka kgona hore ae sebedise. Ha o na le nomoro ya lekunutu, o ka kgona hore o shebe o ka kenya batho ba bakae ba ratuwang ke wena. E ka ba metswalle, kapa bona ba lelapa.

Hangata tulong tsa setjhaba ba ke ba bontshe hore bana le Wi-Fi ya setjhaba. Hangata ke e sebedisa ho etsa dintho tse bohlokwa tse ka bang dintho tsa sekolo tsa bana, kapa hona tse ke hlokang hore ke di etse tsa mesebetsi.

Ke ile ka tlameha ho sheba-sheba ha ntse re le leetong la rona hore ha hona lebenkele le haufinyana le nka fumanang thuso ya hore ke fumane leshala le leng teng. Ka hobane leshala la ka la kgale le ne se le shwele, ebile le sa hlotse le sebetsa.

Ntho ena eo oe etsang ena ya hore o jive-e di-video-ong tsena mona, ha se ntho e lokileng. Ene ha ke nahane le hore mme le ntate ba ka e thabela ha ba ka e bona. E ka diya le seriti sa batswadi ba rona haholo.

Ke motho ya ithatelang di-movie tse buang ka tsa kgwebo haholo, ka hobane ke le motho ya ratang ho ithuta le hape ke le motho wa kgwebo. O ka fumana ntho tse pedi, tse tharo tseo o ka di sebedisang kgwebong ya hao. Tse ka thusang kgwebo ya hao hore e hole di-movie-ing tse kang tseo.

Hore o fumane dipapadi tsa thatohatsi di-satellite-eng hangata. Di-company tsena di phahamisa tjhelete, o tlo tlameha ho patale tjhelete e ka hodimo ho eo no nahana hore o tlo e patala. Feela ntho e ke e boneng ha se company e le nngwe e etsang tjena, bongata ba tsona ha se kaofela ha tsona di etsa tjena.

Ya pele ke ho kopa tshwarelo ka boikokobetso le ho ba tlase haholo. Le ho bolela hore molaetsa oo o ne o sa tshwanela o boele mothong eo. Phoso ebile ya hao ka ho romela molaetsa o sa hlokomela hore o romela mothong a fosahetseng. Ehlile e tloba thata haholo hobane motho eo o tla ba halefile, a ipotsa dipotso tse ngata tse ka bang o entseng hore o be o qetelle o romelletse molaetsa o jwalo. Empa ntho eo o ka e etsa ke ho kopa tshwarelo, o be le boikokobetso ha o kopa tshwarelo.

Se ka sebedisa lentswe la sona ho bapatsa papatso ya ka, ha e etse bothata. Empa re tlo tlameha re shebe pele ho re ho bapatswa eng? Ha eba ke ntho e amanang le batjha, e tlo tlameha e bapatswe ke batjha hobane hangata ba ke ba mamelane. Ha eba e se e ya e shebile e kang ke dintho tsa batho ba baholo, e tlo tlameha e bapatswe ke motho a moholo e ka bang sebohodi.

Wa tseba mohatsaka, ke pelo e bohloko ebile ke robehile moo ke leng. Ke rometse motswalla ka tjhelete ke nahana hore o robetse sepetlele, empa ke bona ka morao di-video-ong mona marangrang hore motho enwa ehlile o ne a bua leshano o ne a se sepetlele. Ehlile ke robehile ha bohloko hobane motho enwa ke motho e ne ke nahana hore a ka se nketse tjena, ebile e ne e le motho e ne ke mo tshepile haholo.

O tlo tlameha a founele company eo oe nkileng Wi-Fi ho yona. Ba tlo mo fa dintlha tse felletseng hore o tlo tlameha a etse jwang hore a ka kgona hore a tjhentjhe password-e. Empa hangata ka mora tsona di-router tsena, ho be ho na le ditlhahiso moo tse bontshang hore na o ka etsa jwang hore o be o qetelletse o kgonne ho tjhentjha password-e ya hao.

Hore lefatshe le tsebe ka letsatsi la rona le bohlokwa la Heritage day, ke hore re apare diaparo tsa rona ka setso. Ebile e monate hobane Afrika Borwa mona re na le ditso tse ngata tse fapaneng. Ha re ka apara diaparo tsa rona tsa setso tsatsing leo, e tloba bobebe ho re ha re e peile marangrang mona le batho ba tswang kantle ba bone hore ka tsatsi lena re keteka tsatsi la rona la setso.

Di-series-e tsa ka tsona ke a di shebella ebile ke di rata haholo. Ke ntho tse ke di shebellang nako e kgolo le e nyane ha ke na le nako. Jwalo ka motho wa kgwebo, motho ya dulang a le maphathephathe tsona ke ye ke tjho hore ha-ah ha ke na le nako keke dule ke di shebelle di-series-e tsa ka hobane ke tsona tse ntshang bodutu. Ebile le hangata o kgona ho, di kgona ho tlosa monahano wa motho nthong tse ngata.

Maka a kileng ka a utlwa ke hothwe ho na le party e nngwe e kgolo mona Afrika Borwa e sebedisang bokunyate hore e ka wina dikgetho. Empa bafuputsi ba ile ba fuputsa ba fumana hore nthwena empa e le leshano, ha hona ntho e ka bang eo.

Thuso e nka o fang motho enwa ke hore re mo thuse ka ho batla motho ya sebetsang ka tsa tlhekefetso ya maikutlo. Hangata ka sekgowa ba ke ba ba bitse di-psychologist-e. Ha qeta ho fumana thuso ena ya motho enwa, a nke nakonyana a sa sebedise internet-e a tswile marangrang hore a tle a kgone hore le yena a iphumane jwalo ka motho. A kgone hore a ahe le confidence ya hae, a kgone hore a ikemele.

Nka mo eletsa ka hore talente ya hae a ka e sebedisa ka ho etsa dipopo nyana tse mmalwa, re dibapatse marangrang mona. Ho ka ba le batho ba ka thabelang ho di reka, ho ka ba le batho ba ka mo kopang hore a ba etsetse di-order-ra, kapa dipopo tse ehlile tse fapaneng ka tseo a ne a di beile marangrang. Hoo ho tla mo thusa hore a bule kgwebo, ebile le talente ya hae e tla hola.

Nakong ya hona jwale tsela ya ho tseba hore ho etsahalang metseng le metsaneng ya rona ke hona ho buisana le baahisane. Hobane ha re sa na pampiri ya motseng e tla fumanang, re tlo e fumana ha nngwe kapa habedi bekeng. E re jwetsang ka dintlha kaofela tse etsahalang metseng. Hape le marangrang a se a nkile dintho haholo, moo leng hore bongata ba dintho di se di bueha marangrang.

Ke ithatela mmino wa jazz-e hobane ke mmino o ke hotseng ke o mamela ebile e ne le mmino o mamelwang ka tlung. E ne e tla re ka Sontaha o fumane ntate a mametse mmino wa hae wa jazz-e, ebe ke dutse le ena. Ke hola ke ba mokana ke ntse ke rata mmino wa jazz-e.

Mohala wa thekeng o so etsa ntho tse ngata hana jwale. O ka etsa ntho tsa sekolo, o ka etsa ntho tsa mosebetsi. O kgona le hore o ka reka dijo ka ona mohala ona, kapa diaparo. Le romele ditokomane, o so kgona hore o ka romela ditokomane mona founung. E bebofaditse dintho tse ngata hobane ha o sa hlokahala hore o ka tswa ka tlung wa ikisa lebenkeleng, kapa moo o batlang hore o lo etsa dintho ka sebele. Ntho tsena kaofela o ka kgona hore o di etse mohaleng wa hao wa thekeng.